Mimpimanyeto leyi va faneleke ku yi nghenisa i AI. Ni vona va nga nghenisa mpimanyeto u kota ku pfuna vanhu lava hlaseriwaka hi inthanete loko vo nghenisa mpimanyeto.

Ku lemuka muvulavulelo i ku tirhisa inthanete hi ku vulavula or kumbe muvulavulelo loyi a yimile .

Eka mudyuhari or ni nga n'wi pfuna hindlela leyi, mudyuhari ku kota ku kuma fikelelo eka router ya yena, ni nga n'wi kombisa leswi router ya Wi-Fi ya mina yi tirhisaka xiswona na maendlelo ya router ya Wi-Fi leyi ni yi tirhisaka xiswona. va ta kona ku kuma mpfuno.

Swihaxamahungu swa le ka inthanete swikhumba vutomi bya hina hindlela leyi, swi hi olovisela swilo hi ku hi kuma swahaxamahungu, swa xihundla efoyinini kumbe ka riqhingo ra ka selulafoni hikuva swi hlayisekile swinene ku va ku ri na swihundla swa mahungu lama.

Ndzi nga hlawula ku rhumela marungula hi ku bela riqingho hikuva loko ni bela riqingho swi endla leswaku rungula ra mina ri kota ku hatlisa ri fika and munhu loyi ni n'wi rhumelaka rungula a kota ku hatla a ri kuma. Loko ni rhumela hi tipulatifomo to fana na WhatsApp swi nga endleka ni kuma a time data, swi nga endleka ni nga n'wi kumi. Se ndzi nga tsakela ku rhumela rungula ra mina.

Leswi a swi ta ni endla leswaku ni nga titwi kahle, hikuva ndzi ta va ni kha ni lahlekeriwa hi mali or ni lahlekeli hi mali, ku kondza khampani leya mina yi ndzi byela leswaku yi nge he koti ku nihlayisa no nghenisa mali. Se leswi hi swona swi ta ndzi endla leswi.

Nhlokomhaka leyi ni tsakelaka ku yi hlaya ka tinhlokomhaka leti ti nga longoloxiwa ndzi tsakela nhlokomhaka ya mitlangu. Hikuva na mina ni un'wana wa mutlangi wa bolo ni rhandza swa mitlangu hi yo mhaka.

Hi ku tisela router leyi yi tirhisaka ti-battery ematshan'wini yo tirhisa gezi. Router leyi yi kahle swinene hikuva loko ku famba gezi ku ri ni ku sherisana ka gezi, a yi fambi na gezi or a yi fambi na gezi a yi lahli netiweke hi yona.

Ku famba ka gezi swi tshikelela swinene ngopfu eka ku tirhisa or ku tirha ka Wi-Fi. hikuva loko ku famba gezi na Wi-Fi ya timeka, and kun'wana loko ku famba gezi swi fambisa.

Swikolo swi nga yisa emahlweni vutivi bya AI, hikuva va ti nyiketela no lava ku tiva hi thekinoloji leyintshwa, leyi taka na AI, no kuma munhu la nga.

Eya, ni vona yi antswisa vutomi, hi mhaka yo tirhisa or ku dyondza ku tirhisa inthanete hikuva eka mikarhi ya sweswi swilo swo tala swi lava inthanete, swo tala swa kumeka eka inthanete vutivi byo pfala le ka inthanete leswi swi endliwaka swi antswisa fumo.

Hi ku vona ka mina eka vumundzuku bya swihangalasamahungu leswi swi kandziyisiwaka kandziyisiweke eAfrika-Dzonga. Ni vona i ngaku a swi nge he kandziyisiwi hi ku ya hi masiku lama taka or malembe lama taka, hikuva vutomi bya sweswi mahungu hi ma kuma ku antswa etifonini, naswona vanhu lava tshamelaka ku vona kandziyiso.

Magoza lama ma faneleke ku tekiwa ku sivela ku tlakuka ka nxavo wa data u nga ha kumbe ku kumiwa thekinoloji.

Munhu loyi ni n'wi tivaka a kotaka ku tumbuluxa tivhidiyo i Wisani naswona tivhidiyo ta yena ti mayelana no dyondzisa vanhu ku sweka swakudya swo hambanahambana.

Swi na nkoka ngopfu leswaku data ya ti-cellphone yi va leyi xavekaka eka un'wana na un'wana leswaku a ta kota ku va online a nga ha siyi hi nchumu a kota ku nghena ka internet kahle hikuva vutomi bya sweswi ku hanyiwa ka internet.

Eka tinsimu or maendlelo ya tinsimu ta sweswi va nga lulamisa ku nyika or ku endla marito yo aka hikuva marito ya sweswi eka tinsimu ta sweswi a ka ha ri mo aka, a ka ha ri ma nkoka va nga chela ngopfu marito yo aka eka tinsimu.

Ku va na Wi-Fi yin'we leyi muganga or vaaki va yi tirhisaka hinkwavo swi nga vanga ku holovisana hikuva netiweke a yi nga khomi kahle loko yi tirhisa hi vanhu vo tala.

Munghana wa mina loyi a tirhisaka router leyi tirhaka hi gezi ndzi nga n'wi pfuna eka xiyimo lexi ku va ni n'wi byela leswaku a kuma router leyi yi nga tirhiseki gezi leswaku a ta kota ku ya mahlweni na ntirho wa yena a nga kavanyeteki hi loadshedding.

Nxavo wa data ya Vodacom wu le henhla swinene naswona data ya kona i yitsongo. Loko swi ta eka nxavo wa netiweke ya Cell C mali yi le hansi ya nxavo wa data va tlhela va ku nyika ti-data ta le henhla hi mali ya le hansi. Se eka tinetiweke letimbirhi ndzi nga tsakela ku xava data ya netiweke ya Cell C.

Tindlela tin'wani to hunguta ku tirhisa data yo tala i ku va i ya set-a or ku lulamisa eka foni ya wena leswaku yi nga dyi ngopfu data.

Ku rivala hi masiku ya ku hela ka data swi nga endla leswaku ku va na mintsengo leyi ku lahlekeleke u nga swi langutelangi.

Leswi ni nga swi hlawulaka or lexi nga ni kucetelaka ku hlawula exikarhi ka vaphakeri lavambirhi i ku languta ntsengo lowu va wu xavisaka hi wona na ntsengo wa data ku wu yimise ku yini. Hi swona leswi nga ta endla ku ni hlawula exikarhi ka vona vaphakeri lavambirhi.

Data ya ti-cellphone i data leyi ku pfumelelaka ku nghena eka internet hi riqingho ra wena.

Ku va vanhu va kota ku hlayisa data va nga endla leswaku va set-a eka foni ya vona leswaku yi nga dyi ngopfu data no tlhela va nga tshami va ri eka internet hambi swi nga bohi leswi swi ta endla leswaku data ya vona yi hlayiseka.

Xitori lexi a xi tala vuhangalasamahungu lexi ni xi tivaka hi lexa ku lahleka ka maphorisa manharhu lava va nga kumeka va ri edan'wini va hundzile emisaveni hi xona xitori lexi ndzi xi tivaku.

Eya ni vona swi fanerile leswaku machudeni ya le tiyunivhesiti ma tirhisa Artificial Intelligence ku tsala mintirho ya vona ya xikolo.

Maphephahungu leswi va swi endlaka leswaku ma tshama ma ri lama faneleke i ku va va tsala kumbe ku lavisisa switori or mahungu leswaku va kota ku phakela or ku tshama ma ri lama faneleke hikuva va lavisisa.

Eya ni vona swi ri swa kahle leswaku vanhu lava xavisaka data va lehisa nkarhi wa data hikuva ku na vanhu lava va chayisaka late emintirhweni va kota ku va na nkarhi wo tirhisa data ya vona leyi va nga yi xava.

Eya ku bela riqingho hi vhidiyo swi tirhisa data yo tala ku tlula loko u bela riqingho hi rito.

Ku xihloko xi seketeriwile u ta xi vona hi loko xi ri na xinavetiso.

Ku na nawu lowu wu siveletaka swihlovo swo karhi.

Pholisi ya vuhlayiseki bya xihundla ya pulatifomo ya mahungu ya South African Broadcasting.

Tihakelo leti fihliweke ndzi faneleke ku ti languta eka pulani ya data i nxavo wa data yaleyo lowu faneleke ku tirhisa mimpimo wa data yaleyo .

Eya ku cheriwa ka data swo fana na pulani ya data ya nkarhinyana.

Data leyi hundzeriweke hi nkarhi a swi nge koteki ku vuyiseriwa kumbe ku tlheriseriwa mali hikuva nkarhi wu ta va wu hundzile.

Tifilimi kumbe ti-series ta Afrika-Dzonga ti kona leti ti nga wina masagwadi eka ti-streaming platforms.

Eya wa swi kota ku fikelela swilo swa streaming swa Afrika-Dzonga hambi u ri matikweni ya le handle hikuva inthanete yi kona a handle na le handle, yi kona emisaveni hinkwawo wa swi kota ku stream hambi yi ri emisaveni ya le handle.

U nga ha ringanyeta xitori xa wena xa mahungu kumbe xitsundzuxo eka vahlaleri hi ku va u haxa eka ti-radio u haxa eka thelevhixini kumbe eka internet.

Hawa mahungu lama kandziyisiweke a ma fanelanga ku antswa eka nxopanxopo wa ku vulavula hi switori ku tlula tipulatifomo ta xidijitali.

Eka vaakatiko or vanhu va muganga va hala ka hina a ndzi ta va tsundzuxa leswaku mpfula ya matimba yi le ku teni leswaku vanhu va tshama va rindzerile or ku tshama va ri ready no ti sirhelela no tlhela va tlhogomela vana leswaku va nga humahumi hikuva yi nga tshuka yi hundzile na vona mpfula leyi va hlayiseka hi swona leswi a ndzi ta va tsundzuxa.

Mahungu lama kandziyisiweke ma nge swi koti ku phikizana na mahungu lama haxiweke eka swa internet, hikuva vanhu vo tala va tshama va ri ka inthanete ehandleni ko rhandza mahungu lama kandziyisiweke.

Vantshwa va sweswi a va ha ri na nkarhi wo hlaya phephahungu leri kandziyisiweke, xa vona i ku tshama va ri ka internet va hlaya mahungu ka internet.